Ke nahana hore ditjhaba tse ding ha di etetse mona Afrika Borwa di thabela dijo tsa rona haholo. Nnete ke hore dijo tsa rona haholo-holo tsa botjhaba di monate. Ke ka hoo le ba o kileng ba etela naha ya rona ba kgutlang makgetlo, ba hohelwa ke dijo.

Bakeng sa sehwapa se entsweng lapeng le sehwapa sa lebenkeleng. Ke rata sa lebenkeleng, ke nahana se monate ka ho fetisisa phapang e etswa ke hobane sehwapa sa lapeng se nokwa ka letswai fela, ha sa lebenkeleng se na le mefuta-futa ya dinoko e hlabosang.

Mamela mokgotsi na o kile wa bona mese ya dishweshwe ya rona basadi ba Basotho? Ka masela a mekgabo le mebala e fapaneng. Nnete e ka etsa hore ha o le morwetsana, o tatele ho ba mosadi hore le wena o be le sa hao shweshwe jwale o fumane mosadi wa Mosotho a se aparetse le kobo e tshwanetseng ya lesolanka, botle bo bokaalo.

O mong fela motho eo re mo tshepang bakeng sa ho rarolla mathata a motse ka tsela e se nang leeme, ke Ntate Moholo Ramabenkele, le yena o ya bolele hore kgale a di bona. Ke ka hoo ho se nang bothata bo tla mo hlola. O ne a sebetsa e le moithaopi, empa selemo sena ha se qala, ke ha ho nkuwa qeto ya ho tlasa botshepehi le boikarabelo bo a thusang setjhaba ka bona.

Lebitso la ka ha le fetolelwa Sesothong, le hlalosa kahisano. Ntate ke motho ya tswang naheng ya Malawi ha mme yena e le Mosotho wa mona Afrika Borwa. Jwale ka moetlo wa habo ntate, Bana ba matsibolo, bao e mong wa batswadi e seng moahi wa naha eo, ba re rehwa lebitso lena.

Hara ditshomo kaofela tseo nkgono a neng a nketsetsa tsona thatohatsi ya ka e ne e le ya kgomo e ntle e kgolo e bitswang Mosupatsela e ileng ya hapuwa ke madimo. Empa hore e tsamaye, moshanyana ya neng a e disa o ne a lokela ho e roka ka pina, a re Mosupatsela, Mosupatsela tsamaya Mosupatsela, wa bona Mosupatsela madimo Mosupatsela, a re tshwere Mosupatsela. E be ke hona e tla tsamayang.

Ke nahana hore dithuto tse rutwang dikolong tse tlase ho ya ho tse phahameng di lokela ho itshetleha haholo ho mesebetsi ya matsoho, hore ebe le ha bana ba se na kgahleho ya ho tswella pele ka dithuto ka mora sehlopha sa leshome le metso e mmedi. Ba be ba na le tsebo ya ho iketsetsa lekeno ka diatla tsa bona.

Ke tla qala ka ho mo botsa hore na ke mang ya nreileng lebitso leo? Ebang e le yena, ke tla mmolella ka mokgo ke le ratang ka teng, hoo ho tla etsa hore a phutholohe. E be ke a mmotsa hore ho tlile jwang a nfe lebitso leo?

Ka bomadimabe, mesebetsing ya rona ya diofising re se re lokela ho apara ka ho tshwana hore re bonahale hore re basebeletsi ba moo. Ntle le moo di-company tse ding di na le tsela eo di batlang hore le ha o ka apara diaparo tsa hao, e be tse loketseng setshwantsho sa company.

Tjhe, ho hang thepa ya ka ya ka tlung ha e bapatse setso sa ka. E di teng tse mmalwa tseo ke di sebedisang ke boele ke di behe ho fihlela ke di hloka hape hape. Jwalo ka dinkgo le meseme, tsena tsona ke di fumane mara, ke moo ditsebi tsa mesebetsi ya matsoho ya setso di bapatsang teng.

Ke ile ka iphumana ke fetwa ke monyetla wa mosebetsi. Ka ha company eo e ne e hlalosa hore ba batla motho eo bareki ba bona ba tla mo utlwisisa. Bareki ba bona ha ba rate puo ya Senyesemane hobane ke batho ba seng ba hodile haholo dilemong, ba ipuela puo ya bona ya Afrikaans feela.

Ke dumela tlhahisoleseding eo e le ya boswaswi. Ka nnete ho na le motho ya bapalang ka rona empa e bang e le nnete, ha ke dumele hore nka fetola tsela eo ke aparang ka yona, ha ke ya mafung.

Ke nahana phoso ena e qadile ka mora ho fihla ha mmuso wa tokoloho, moo re ileng ra se ke ra hlola re tsekiswa botjhaba ba rona. Ya ba re hloka diaparo tsa rona tsa botjhaba ka bongata. Tshubuhlellano ena e ile ya imela bomme ba itshebetsang ka matsoho. Ka ho ho ileng hwa bulwa fabric fela hona jwale, ke nahana hore fabric e kwalwe. Mosebetsi o kgutlele ho beng ba ona ba neng ba o etsa ka bokgabane.

Mosadi o tshwara thipa ka bohaleng. Hona ho bolela hore mathata a mang le a mang a hlahelang ba lelapa ka tlung. Mosadi o lokela ho a lokisa ebang a mo hlola yena mosadi o lokela ho fumana motho a ka mo thusang ka ona.

Ka nako tsa mekete e ikgethileng le ka letsatsi la naha la botjhaba. Nna ke rata ho apara seshweshwe sa ka, le kobo ya ka ya lesolanka.

Matsatsing ana, matlo a jwalo a se sebedisetswa ho qhanolla le lelapa. Boholo ba ona bo na le sebaka, moo lelapa le ka besang nama. Ho be le ditulo le ditafole tsa ho jella ka nako tse ding le ditulo tse bonolo tsa ho phomola, empa lelapeng leo ho nang le ngaka ya setho teng o ka fumana mokgoro e le moo ho hlahlojwang, le ho thusa bakudi.

Motseng wa rona re buswa ke Morena Mothusi wa leloko la Bakwena. Hangata basadi ha ba dumellwa ho ya kgotla moo morena a dulang a tshwere dikopano le banna ba motse. Ka hoo ha ho bonolo ho mmona, empa ho na le mokete wa bohlokwa o ketekwang selemo le selemo ke Basotho. Selemong sena morena o na le teng, mme ke ile ka mmona. Morena wa pele wa Basotho ke Moshweshwe. E ne le mora wa letsibulo wa Morena Mokgashane.

Motho ha tswile dilemong ho hlalosa hore o se a loketse hore a ka ba le lelapa la hae. Qeto ena ke e nkuwang ho shebuwe dilemo tsa hae, diphetoho tse leng teng mmeleng le dithuto tse a fetileng ho tsona, jwalo ka lebollo.